Umntana oyintombazana ngoyena mntu uneendawo ezingamelanga zingqubeke kakhulu kuba uyakhawuleza ukuva ubuhlungu. Xa ezawugilana nomnye edlala ibhola yombhoxo uya kuva ubuhlungu obukhulu kakhulu.

Iqakamba ngowona mdlalo unomtsalane kakhulu kwaye onika umdla kubantu kodwa noko kunjalo ubungozi bawo bunzima kakhulu. Uyakwazi ukuthi nje usazonwabele emdlalweni ufumane ingozi ibingalindelanga kungekho namnye obeyiqondile ukuza kwayo.

Xa ungumntu othanda ezemidlalo ingqondo yakho ihlala iphangalele kwaye uloko ucinga ngokukhawuleza. Kanti ke abanye abantwana abanaso isiphiwo ezincwadini kodwa xa ubafaka ebaleni banaso isiphiwo. Yingoko ke abanye uninzi lwabo iziphiwo zabo ziphuhla besesesikolweni kuba bayathanda ukuzibonakalisa. Kusengaba ngumsebenzi wezandla okanye wemidlalo yonke ebakhoyo kweso sikolo.

Ukudlala umdlalo yeyona nto ibalulekileyo kwaye abanye abantu bafumana khona iingqeqesho ebangazifumananga emakhaya okanye abangazifumananga eklasini besafunda. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba kwezemidlalo wonke umntu kumele azame ukufikelela. Yeyona ndawo ikwaziyo ukuveza ubunjani bomntu kwaye kulungiswe apho konakele khona.

Lo mdlali andilazi igama lakhe lokwenyani kodwa ngokokubizwa kwakhe kwezemidlalo ubizwa ngokuba unguMancane, libhinqa. Ewe, kaloku yena indlela adlala ngayo ubonakalisa umdla nabani na kwibhola ekhatywayo kuba uninzi lwethu singamabhinqa asinalo olwaa lwazi luninzi, kodwa yena uyakwazi ukusiququzela kwaye ahlale esikhumbuza ukuba le nto isenyaweni ayikho semlonyeni okanye emandleni.

Umntu osemtsha anganciphisa ixesha lakhe kule midlalo ngokuba azinikeze iyure kuphela. Ngokwenza njalo ke ngelinye ixesha uzobe elichitha kwiincwadi zakhe. Ngezinye iimini uzawuzibona enomsebenzi omnintsi wesikolo deske angabi nalo ixesha lokudlala le midlalo, kube kukuphuma kwakhe oko kuloo mdlalo.

Xa ndiqhathanisa inani labantu abangasebenziyo nenani labantu abasebenzayo, abasebenzayo bambalwa kakhulu kunabo bangasebenziyo ngoba kaloku unintsi lwabantu luyabethakala kuzo zonke ngokokucinga nangokwenza ngezandla zakho. Yiloo nto ke ukuvula kwetumente kuzovulwa amathuba amanintsi emisebenzi kwaye kubonakala ngathi uba ingenzeka yonke minyaka le wonke umntu angaxhamla kulo mba.

Xa ungumntu okhule enenxaxheba kwezemidlalo uloko nje ungumntu okwaziyo ukufumana izisombululo kuselithuba. Awukwazi futhi ukuhlala unezinto ezingaqondakaliyo ecaleni kwakho nasemzimbeni wakho.

Ukuphumelela kweqela lombhoxo eMzantsi Afrika kwaba yinto engalindelekanga kuba yayiqala ukwenzeka into ekumila kunjalo. yeyona bhola yayinganakekanga kwaye kungekho mntu unendaba nayo. Kodwa ngelaa xesha lala nyaka yakwazi ukuba yibhola edumileyo kwaye nabantu abaninzi baqalisa ukuyihoya, bayithande.

Oyena mdlali ndimthandayo kwibhola yombhoxo nguSiya Kolisi kuba kaloku ngoyena mdlali ubalaseleyo kule minyaka kwaye indlela adlala ngayo usenza sonke sizifundise ukuyithanda siyinake ibhola yombhoxo.

Xa ungumdlali oza kudlala nelinye iqembu kufuneke wazi izinto ezincinci, ukuba usenokuphumelela usenokungaphumeleli. Yiloo nto kubalulekile ukuba uhlale uzithemba kwaye uyazi into oyenzayo ebaleni.

Ezemidlalo zinegalelo elihle kakhulu kulutsha kuba kaloku ziba loko zibagcina bematasa kuba kaloku abanalo ixesha lolwaphulo mthetho okanye lokuzula nje esitalatweni. Wonke umntu uhleli enexhala lokuba kufuneke afike kwezemidlalo kuselixesha khona ezokuba nexesha elaneleyo lokuzilolonga.

Loo nto itshintshe emveni kokuba eli loMzantsi Afrika kwibhola yombhoxo izibonakalisele ukuba ayikho into engakwazi ukuyenza kwaye, hayi, uba yonke into yeyabo bangoondlela zikhanyilanga. Yonke into uba ungumntu ungakwazi ukuyenza. Yiloo nto ke iye yatshintsha imbonakalo yabo.

Le midlalo uyidlalayo yimidlalo engalunganga kwaye ifaka ubomi bakho emngciphekweni. Intanethi akuyiyo yawo wonke umntu. Kubalulekile ukuba ube nendlela yokuyisebenzisa. Yiloo nto kungafunekiyo wenze noba yintoni kwi-intanethi.

Ngokolwam uluvo eli qela aliphumelelanga kuba alikwazanga ukutshintsha abadlali. Abo batshintshiweyo kutshintshwe abona bebengenza umohluko ebaleni. Yiloo nto ke lingakwazanga ukuphumelela. Bekufanele ukuba kuthathwe abadlali abasenamagazi ashushu.